U tea u thoma nga u ṱoda tsimu kana tshipiḓa tshine wa ḓo lima hone muroho uyu, nga murahu uye mavhengeleni hune ha rengisiwa hone thanga dza muroho, u renge thanga dza muroho uyu, kana kha vho rabulasi vhane vha lima muroho uyu, nga murahu u kone u swika u lime tsimu ya wu zwavhudi, u tshifhedza u toḓe mupfudze u ṱanganyise na mavu ayo awu a tsimuni, u fhedze u shele maḓi, u lindele nyana zwi tshinga zwi khou ri omi, u ṱavhe thanga dzawu kha tsimu iyo yawu. U lindele maḓuvha u swikela thanga e dzo dzi tshi mela, u kone u sheledza nga nḓila yo tiwaho, uri muroho wa wu u kone u hula.

Ndi maṱamaṱisi, nyala, mutshaini, tshipinatshi, maḓabula.

Ikonomi ya shango iya hula na u vhuyelwa vhukuma zwi tshibva kha mbuelo dzine vha dzi wana nga u rengisa tie ya rooibos kha manwe mashango a nnḓa, zwa dovha hafhu zwa hudza na vhulimi hafhano, na mabindu a vhulimi a aluwe.

Ndi zwimelwa zwi nga ho mutshaina, tshipinashi, khavhishi, dzikherotsi, na nyala, ngauri zwi a kona u aluwa kha mutsho wa vhuria u ne wa vha wo ima nga ndila ya vhudi, hu sa fhisesi, hu sa to rotholesa lune zwi a kona u hula zwa dovha zwa kona u kaṋeya nga tshifhinga i tsho, ngauri nga tshilimo hu vha hu tshi khou fhisesa ende zwone zwi toḓa mutsho u ne wa vha u vhukati.

Pfumbudzo iyo ndi ya ndeme vhukuma ngauri i vhofholola vhashumi musi vha tshi khou ita mushumo wavho ngauri vha vha vho pfumbudzea uri vha zwiḓivhe uri vha khoya vha tea u ita mini, uri vha kono u bveledza zwibveledzwa zwavhudi, na uri ndi afhio maga ane vha tea u a dzhia kana ndi ifhio mitshini na nḓila dzine vha tea u dzi shumisa ngayo uri vha kone u bveledza zwibveledzwa zwavhudi afho dzi tsimuni.

Ndi vhona zwotea vhukuma nga uri ṋama ya kholomo ndi yone ine vhathu vha funesa yone ende i ya rengeswa, zwi tshi ita uri mitengo ya yo ivhe nga nḓila i ne ya vha ngayo, no utwa uri kha vhathu vha ne vha fuwa zwifuwa zwi nonga kholomo, a zwi ngo leluwa u giredza zwifuwo izwo, ndi nga zwo mitengo tshi vha nga nḓila iyi.

Kha tshitshavha tshahashu hu vhidziwa mbidzo ya khoro ine vhathu vhoṱhe vha tshitshavha vha dzula hone, ha vha na nyambedzano, ha ambiwa uri hu na mavu a ne a vha gai, nahone a do kovhekanyisiwa hani, vhathu vhane vha do wana mavu a yo, ndi vhathu vha fhio, na hone hu ḓo ṱoḓiwa zwi dodombedzwa zwa hani khavho. Manwe a mavu ndi ane a to rengiselwa, hu ne ho to tiwa u ri mavu ayo muthu u ḓo rengiseliwa nga vhugai.

Ee, hu avha na miṱangano ya vhalimi, hu ne vha kuvhangana hone, ha ambiwa nga zwa vhulimi, havha na dzi pfunzo dzo fhambananaho nga zwa vhulimi na u bveledza zwimelwa. Ha dovha hafhu ha vha na vha tshiimiswa tsha zwa vhulimi, vha a ita miṱangano, vha tshi gudisa vhathu nga ha mveledzo dza vhulimi ntswa na vhumatshelo hazwo.

Zwinga vha na mbuyelo khulwane vhukuma zwi tshi ḓa kha mutakalo wa zwimelwa na kha mutakalo wa vhathu vha ne vha ḽa zwimelwa izwo, ngauri mvelelo dza tshikale, dzo leluwa nga maanḓa ende dza dzi tshi hulisa zwimelwa nga ndila ya vhudi, u fhirisa zwa maḓuvha ano hune vha shumisesa mishonga u kona u hulisa zwimelwa izwo na u andadza mabindu a vhulimi.

U itela uri zwi dzule fhethu ha vhuḓi ho kunaho, na u dovha hafhu zwa tsireledzea, kha u kavhiwa nga malwadze o fhambananaho ane a ḓo dzhenisa mutakalo wa zwifuwo khomboni.

A thusa nga maanḓa kha vhalimi sa izwi hu na ṱhaelo ya maḓi nga maanḓa kha vhupo vhunzhi. Zwi tshi dovha hafhu zwa dovha zwa tambudza vhalimi vhatuku. Madamu a tikedza nga maanḓa ngauri vhathu vha kona u kokodza maḓi, vha dovha vha wana maḓi ane vhashumisa o ne u sheledza zwimelwa zwavho. Fhedzi vha a ḓi tangana na khaedu nzhi ngauri u ita ezwo zwa u kokodza maḓi, zwi dovha hafhu zwa toḓa masheleni manzhi sa izwi hu tshi to rengiwa mitshini, ha dovha hafhu ha ṱoḓeya dzi phaiphi ndapfu dzine dza do kokodza madi ayo, u ḓa kha vhalimi a vho.

Ndi nga lima khavhishi, maḓabula, kherotsi, nyala, maṱamaṱisi, muroho wa tshipinashi, ndo sedza uri ndi zwone zwilima zwine ra zwi shumisesa sa vhadzulapo, ende a zwi tu konḓa uri muthu, kana rabulasi a zwi bveledze.

Ee, vha a dzhiela nzhele nga maanḓa, ndo sedza uri nga tshifhinga tsha tshilimo, vha lima zwithu zwingaho mavhele ane a vha thusa kha mugayo, vha lima zwithu zwingaho dzinḓuhu, vha lima zwithu zwingaho ponḓa, vha lima zwithu zwingaho ṋawa, mabvani na zwinwe. Nga tshifhinga tsha vhuria vha lima miroho ya fhambananaho ine ya ri thusa kha zwiḽiwa.

Muṱa wa hashu u thusana nga nḓila ya vhuḓi, na hone yo fhambananaho ngauri vhanwe vha ya lima tsimu iyo, vha dovha hafhu vha ṱavha zwibveledzwa, ha dovha hafhu ha vha na vhanwe vhane nga maḓuvha a u sheledza, ndi vhone vha ne vha ya vha tshi sheledza, vhanwe vha dovha hafhu vha vha na maduvha avho ane vha ya vha ṱahulela tsimu iyo uri zwimelwa zwi kone u aluwa zwavhuḓi, ha dovha ha vha na vha vhane vha ya vha tshilinda uri husongovha na zwifuwo zwine zwa tshinyadza zwimelwa izwo.

Mafhi ndi tshibveledzwa tsha ndeme vhukuma kha vhulimi, ro sedza kuhulele kwa sekhithara, ra dovha hafhu ra sedza mushumo une mafhi wa a shuma kha u bveledza zwiḽiwa zwinzhi ngauri zwiḽiwa zwinzhi zwine zwa bveledzwa nga maanḓa hu vha hu na mafhi nga ngomu, lune zwi tshi siya zwi tshi ita vhulimi na sekhithara eyi zwa ndeme vhukuma.

Ndi nga vha vhudza zwauri ndi khou pfa ndi na dzi mbilaelo khulwane vhukuma nga upfa mavharivhari ano sinḓa mbilu vhukuma ane a ri, hu khou pfala upfi hu na vhathu vhane vha khou fula zwibveledzwa izwi, vhane vha shumaho fhano, vha tshi ṱuwa na zwo vha tshiya u zwi rengisela nnḓa, zwi khou pfala hu na vhathu vha ne vha khou amba mavharivhari ayo, vha khou rengiselwa zwibveledzwa izwi nga vhashumi vha fhano. Nda kho ṱo ṱoḓa u pfukhisa izwi uri ndo ni thembesa vhukuma, ende a thi ṱoḓi u fulufhela mavharivhari ayo, fhedzi arali hu tshi ḓo wanala uri hu na vhathu vha ne vha khou ita zwiito izwo, hu ḓo vha na masiandoitwa a si a vhuḓi

Ngau fhaṱela zwifuwo fhethu hune zwa ḓo nwa hone maḓi, na u dovha hafhu wa dzula u tshi kunakisa afho fhethu hu ne zwifuwo zwa nwa hone maḓi. Tsha ndeme vhukuma na u dovha hafhu wa kunakisa maḓi ayo ḓuvha linwe na linwe litshikovhela u itela uri zwifuwo izwo zwi vuwe zwi nwe maḓi ane o kuna a dovha a vha na mutakalo.

Ndi mitshelo i ngaho maapuḽa, dzinḓirivhe, zwikavhavhe, mapiere, miomva, zwienge, zwi sṱrouberi, zwine zwa thusa kha u fhata masole a muvhili o ya ho nga u fhambanana u itela u ri mutakalo washu u vhe wavhuḓi vhukuma.

Vhu tsireledza vhathu kha nḓala ngauri vhulimi vhubveledza zwiḽiwa zwine zwa thusa vhadzulapo vha vhupo hu ne ndabva hone uri vha wane zwiḽiwa zwine vho to ḓi bveledzela vhone vhaṋe zwi sa ṱoḓiho masheleni. Vhulimi ha dovha hafhu ha bveledza nga mishumo ngauri vhalimi vha thola vhathu vhane vha dzula vhuponi afha uri vha kone u vha thusa kha u bveledza zwibveledzwa zwavho zwine zwa siya vhathu vha tshi kona u wana mishumo.

Ee, mafhungo ayo ndi ngoho vhukuma ende a dovha hafho a vha a ndeme vhukuma ro sedza uri zwi thusa nga maanḓa, ro sendza kha sia la uri minwe mitshelo i kone u wanala tshifhinga tshoṱhe sa izwi i tshi vha yo vheiwa, yo tsireledziwa. Zwa dovha hafhu zwa fhungudza na tshinyalelo ya mitshelo iyi, zwa dovha hafhu zwa hudza na ikonimi ro sedza kha uri vhathu vha kone u la mitshelo ine ivha yo dzudzanywa nga ndila dzo fhambananaho.

Ndi zwandeme vhukuma u tandulula fhungo iḽi, nga uri musi vhashumi vha tshi badeliwa zwavhuḓi vha kona u shuma vho ḓi nekedzela, vha dovha hafhu vha bveledza zwi bveledzwa zwa vhuḓi, zwa dovha zwi ita uri na vhubindudzi kana sekhithara i ya zwa vhulimi i kone u aluwa zwavhuḓi nga uri arali vhashumi vha sa khou wana mbadelo dzo teaho vha fhedzisela vha tshi vho litsha, kana vha ita misumbedzo ya fhambanaho, zwine zwi dovha hafho zwa kwama zwa vhulimi nga uri huvho hu si khou kona u bveledzea zwibveledzo zwavhuḓi nga nḓila yo teaho

Ndi u ṱuṱuwedza mveledziso ya zwiliṅwa ha dovha hafhu zwa thusa uri hu kone u bveledziwa zwiliṅwa zwavhuḓi zwo teaho nga nḓila yo teaho lune zwa fhedzisela zwi tshi kho vha na mutakalo kana na pfhushi dzo teaho kha vhathu vha ne vha ḽa zwiḽiwa izwo. Ha dovha hafhu havha na maga ane a dzhiiwa a uri hu kone u vha na u tsireledzea ha zwiliwa izwo musi hu tshi ḓa zwithu zwi ngaho gomelelo kana u rotholesa zwine zwa sia zwi tshi khou tshinya izwo zwithu.

U kona u zwi vhona nga nḓila ine mutsho wa ḓuvha iḽo wa vha wo ima ngayo ngauri u vha wo sedza uri zwimelwa izwo zwine wa ṱoḓa u zwi ṱavha ndi zwimela zwine zwa anḓana na mutsho wa hani, hungavha uri zwiṅwe zwi anḓana na ḓuvha kana na mutsho wa makole. Hu si ni dzi mvula nga uri dzi mvula dzi kumba zwimela izwo hungavha ḓuvha kana makole zwi ḓo vha zwi kho uya ngauri izwo zwimelwa zwau tshi sedza kana nga nḓivho yau kana nga nḓivho ya zwa vhulimi zwimelwa izwo zwi tea u ṱavhiwa nga ḓuvha ḽifhio.

Zwi kwama zwitshavha zwa mahayani nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri vhathu vhanzhi vha fhedzisela vha si tsha kona u swikelela zwiḽiwa zwine zwa vha na ṱhoḓea vhukuma matshiloni havho ngauri zwi vha zwi si tsha zwi vha zwi tshi kho ḓuresa na masheleni ane vha vha vha nao avha a si tsha kona u swikelela zwoṱhe zwiḽiwa zwine vha tshila ngazwo vhane vha tea u zwi renga, sa izwi vhunzhi havho huvha hu vhathu vhane a vha shumi.

Zwi thusa nga maanḓa ngauri zwi kone u ita uri vhashumi avho vha wane tshifhinga tsha u awela na u awedza mivhili yavho na u dovha hafhu vha awedza muhumbulo yavho. Zwa dovha hafhu zwa ṱuṱuwedza kufarele kwa vhuḓi kwa vhashumi uri vha kone u dovha hafhu vha awele vha wane maanḓa a u dovha hafhu vha kone u shuma hafhu musi vha tshi vhuyelela afho vho netuluwa nahone vho ḓi imisela vhukuma u dovha hafhu vha shuma.

Zwi kwama nga mannḓa vhuḓifari ngauri hu fhedzisela hu si na tshumisano ya vhuḓi vhukati ha vhashumi avho ngauri vhaṅwe vha vha vha na kuhumbulele kwa uri hu na vhaṅwe vhano fariwa lwa khwine u fhira vhaṅwe. Zwa fhedzisela zwitshi kho ita uri tshumisano i songo vha ya vhuḓi, zwa dovha hafhu zwa ita uri na kusheledzele kwa mushumo huvhe kho tsela fhasi vhukuma ngauri vhaṅwe vha vha vha si tsha shuma nga u ḓi imisela vho sedza uri kuhulele kwa masheleni a ku lingani naho vha tshi khou shuma mushumo muthihi uno vha u tshi khou eḓana.

Tshiimo tsho ḓoweleaho vhukuma ndi u holeliwa tshelede ṱhukhu nga maanḓesa tshifhinga tshinzhi naho vha tshi shuma mishumo ino vhavha. Ra dovha hafhu ra sedza tshiimo tsha fhethu hune vha vha vha tshi kho dzula hone afho mabulasini ayo tshivha tshi songo to naka kana tsho lugelaho uri muthu a nga dzula hone lwa tshifhinga tshilapfu a tshi kho ita mushumo u vhavhaho. Ha dovha hafhu ha vha na vhufhura na u tambudzwa vhashumi avho nga vha tholi vhukuma.

Ndi kha nyimele dzo ḓoweleaho vhukuma nga tshifhinga tshine mishumo yavho afho mabulasini ya vha yo fhela vha nga kona u ita khumbelo kha tshikwama tsha ndindakhombo ngauri musi vha tshi kho shuma afho hu vha hu na zwiṱuku zwine vha dzhieliwa zwone kha masheleni ane a vha a tshi kho vheiwa kha ndindakhombo, na musi vho imiswa mishumoni hu tshipfi ahuna mishumo ngauri mishumo ya bulasini tshifhinga tshinzhi a i to vha ya tshifhinga tshilapfu ya ita hu tshi imisiwa vha nga kona u dovha hafhu vha ita khumbelo hafho kha tshikwama itsho kana hafhu vho vhaisala.

Ndi ya uri vhashumi vha bulasini vha na pfhanelo nnzhi vhukuma dza u dzula fhethu ho tsireledzeaho nahone hune ha vha ita uri na mitakalo yavho i vhe ya vhuḓi, na zwa uri vha na pfhanelo dza u dzula na miṱa yavho tsini navho vha dovha hafhu vho vha na pfhanelo dza u dzula fhethu hune a vho ngo tea u badeliwa kana vha soko ṱoḓa vha fariwa nga nḓila i si ya vhuḓi zwi siho mulayoni.

Ndi u gudisa vhashumi avho nga ha kushumele afho bulasini vha dovha hafhu vha vha ṋea na zwiambaro zwo tsireledzeaho zwine vhashumi avho vha ḓo tea u shuma ngazwo afho bulasini zwi tshi zwi tshi yelana na kushumele kana na afho hune vha ḓo vha vha tshi khou shumela hone u itela u tsireledza mitakalo yavho.

Ee, ndi zwa ndeme nga maanḓa u tshimbidza zwibveledzwa zwau ngauri zwi ita uri iwe muṋe u kone u pfhesesa uri kutshimbidzele kwa zwithu zwau ko ima nga nḓila ya hani na uri vhathu vha kone u ḓivha uri ezwi zwibveledzwa zwi bva gai kha nnyi nahone vha nga zwi wanisisa hani. Ee, nṋe muṋe ndi to ḓi hwala thundu ngauri ndi nṋe ane nda vha ndi khou pfhesesa uri thundu idzo dzi hani kha tshiimo tsha hani nahone dzi tea u fariwa nga nḓila ya hani. Fhedzi ni nga thola muthu arali ndi tshi khou ṱoḓa thuso ine nṋe muṋe nda pfha mushumo wo ḓalesa.

Ee, ndi vhona thikhedzo iyo i tshi tea u khwinisiwa ro sedza kha sia ḽa uri mivhundu minzhi a i koni u vha na maḓi kana a i koni u wana maḓi ane o vhulungeya zwavhuḓi a dovha hafhu o kunakiswa sa izwi hu so ngo to ḓala madamu. Muvhuso u nga khwinisa nga u ḓisa zwifhaṱo zwinzhi zwa u vhulunga maḓi sa maḓamu na afho ane a kunakiswa hone uri vhathu manzhi kha vhupo vha kone u vha na maḓi na zwifuwo zwi nwe maḓi a vhuḓi.

U ya nga ha muvhona wanga ndi vhona ungari nga u vhulunga masheleni o yaho nga uri ane vha vha dovha vha wa bvisa kha muholo wa vhashumi avho a ne a ḓo thusa uri vha kone u sedza tshiimo tsha vhashumi avho vha kone u vha fhaṱela dzi nnḓu kana vha vha thuse nga masheleni avho vha tanganyise na avho uri vha kone u vha na dzi nnḓu kana ho u edela ha vhuḓi ho tsireledzeaho na miṱa yavho kana vhone vhaṋe.

Ee, ndo no sedzana na u ṱahela vhashumi kha tshifhinga tsha vhulimi hune havha ho ḓala nga maanḓa nga uri wana mushumo u munzhi vhukuma fhedzi vhathu vhane vha shuma afho vha tshi kho shuma vha vhaṱuku lune u to zwivhona uri muthu muthihi u vha a tshi kho shuma mushumo une u tea u shumisiwa nga vhathu vhanzhi. Ha vha uri afho hu na ṱhahelelo ya vhashumi vho sedza uri vha nga si kone u swikelela u thola vhashumi vhanzhi vho sedza kha sia ḽa zwa masheleni.

Yo ḓisa tshanduko nnzhi ro sedza kubveledzele kwa zwimela afho kha dzingu langa ro fhedzisela ṱoḓana na maga ane ra nga shumisa u bveledza zwimelwa izwo sa nḓila ya u ṱanganedza uri tshiimo tsho shanduka.

Tshifhingani tshinzhi mithenga iyo i a laṱiwa arali vha sa ṱoḓi u i shumisa ha dovha hafhu ha vha uri nga tshiṅwe tshifhinga mithenga iyo i ya dzhiwa ya vheiwa ya shumisiwa zwithu zwo fhambananaho, sa mishumo ya zwanḓa ya dovha hafhu ya ita zwiṅwe zwithu zwine zwa ḓo rengisiwa zwitshi rengiseliwa vhathu vhane vha takalela zwithu zwo itiwaho nga iyo mithenga.

Kanzhisa zwi nga dzhia mithethe ya fumi uya kha fumbili ya mithethe u ṱhukhula khuhu, nahone zwine zwa sumbedzisa uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi ndi ya uri ivha yo ṱhukhuliwa zwavhuḓi na zwipiḓa zwo ṱhukhuliwa zwavhuḓi nga nḓila ine zwa tea u ṱhukhuliwa ngayo.

Lukanda lu vhulungiwa nga uri lu a dzhiiwa lwa puteliwa nga ma puḽasitiki lwa dovha hafhu lwa vheiwa kha tshikwatudzi kana firidzhi. Hune lwa ḓo dzula hone lwa omisiwa kana lwa ḓi dzula hanefho lu tshi khou rotholela uri naho nga murahu ha tshifhinga tshilapfu kana nga murahu ha maḓuvha lu ḓivha lu tshi kha ḓi vha heneiḽa nḓila i lelwa vha lungayo ngauri lwa siiwa nnḓa lu a ṱavhanya lwa tshinyala.

Nga tshiṅwe tshifhinga lu a to thoma lwa ṱanzwiwa lwa kona u aneiwa uri lu kone u oma nga tshiṅwe tshifhinga lwa dovha lwa to aneiwa nṱha ha muri musi lu tshi kha ḓi to fhedza u bvisiwa uri lu kone u phopha malofha lu ome zwavhuḓi nga ḓuvha uri lu songo ṱavhanya lwa tshinyala.

Nga tshiṅwe tshifhinga zwi bva kha kuṱhuvhele kwa vhathu nga tshiṅwe tshifhinga u a ḓi to a shela ndishini wa kona u panga itsho tshine tsha ṱoḓa u thusiwa nga ngomu, kana wa ḓi to shela nga nṱha uri zwi kone u dovha hafhu zwi kone u ṱhuvhea ngauri arali maḓi ano fhisa a dzulesa kana wa a shelesa zwi ita uri u songo tsha kona hafhu u ṱhuvha ngori zwi vha zwo no vhibvisa afho.

Mafhi tshifhinga tshinzhi a sheliwa kha maboḓelo uri a kone u dzula o vhulungeya a a vhuḓi kana a dovhe hafhu a sheliwe kha dzi khontheina dza hone dzine dzo itelwa u vhea mafhi u itela uri a tshi swika makete avhe a tshi kha ḓivha nga nḓila yavhuḓi o vhibva.

Nga uri u ṱhavhiwa uho zwi ḓisa mutakalo wavhuḓi nahone zwa dovha hafhu zwa tsireledza zwifuwo kha malwadze o fhambananaho ane anga zwi kavha u zwi vhaisa kana u zwi vhulaya so u ṱhavhiwa zwi ita uri mutakalo u dzule u wa vhuḓi.

Ee ihone miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila uvho vha ne vha tou kona u dovha hafhu vha to ḓi viela vha dovha hafhu vha ṱanzwa mikumba iyo vha i anea vha dovha hafhu vha ita zwithu zwo fhambananaho zwa vhutsila nga mikumba iyo.

Ee dzi hone nḓila dza sialala dzine dza fhiriselwa kha vhaṅwe dza u bvisa lukanda ngauri hu tovha na vhathu vhane vha kona u bvisa lukanda ulo, ha dovha hafhu ha vha na vhathu vho vheiwaho sa muṱani uri lukanda lwa tshifuwo itshi lu tea u bvisiwa nga nnyi na nnyi fhedzi husini muṅwe muthu.

Ee hu avha na zwifhinga izwo kana vhuṱambo vhune ha ṱhavhiwa hezwinoni zwinzhi nga tshifhinga tshithihi fhedzi kha vhupo hahashu a zwi ngo to ḓala nga maanḓa nahone u langa izwo zwithu asi zwithu zwo leluwaho vhukuma sa izwi tshifhingani tshinzhi zwi tshi itiwa nga vho rabulasi hanefho vha re tsini vhane vha vha na nḓivho yazwo.

Miṱa ya afha hune nda dzula hone kana tshitshavha vha thukhula khuhu nga zwanḓa nga lufhanga nga uri ndi mvelele kana maitele a kale na kale ane a shumiswa. Nga uri mitshini ya u ita uyo mushumo a iho fhedzi arali ya nga vha hone ndi vhona ungari u shumisa mutshini ndi yone nḓila ya khwinesa nahone yo leluwaho ine ya nga leludza mushumo.

Ee ndi a muḓivha afha vhuponi hahashu hu na muthu ane a ḓi tshilela nga u rengisa mikumba ya zwifuwo zwo fhambananaho sa izwi a muthu o fuwaho a dovha hafhu ha vha ha muthu ane a vha muzwimi. Lune a tshi fhedza u via zwifuwo zwawe u dovha hafhu a dzhia na mikumba iyo a i kunakisa a dovha hafhu a i rengisa kha vhathu vho fhambananaho vhane vha ṱoḓa u i shumisa kha u ambara lwa sialala kha u kunakisa hune vha dzula hone na u dovha hafhu ha itiwa dzingoma dzo fhambananaho.

Maga ndi uri mbudzi iyo i tea u thoma ya vhulaiwa u thoma musi yono vhulaiwa ya ṋembeledziwa kha muri kana ya vhofhiwa nga thambo ya ṋembeledziwa na muri hune muthu ane u ya zwikona u bvisa lukanda u lwo abvisa lukanda ulo nga phanga dzi novha dzo ṱuṱuliwa zwavhuḓi nga nḓila yavhuḓi zwi ḓi dovha hafhu zwa fana na nngu.

Ndi u hama nga u tou shumisa zwanḓa tsha u thoma tshine wa tea u thoma u ita ndi u dzhia tshifuwo itsho wa tshi hunga hungavha kholomo kana mbudzi wa i hungela fhethu havhuḓi wa dovha hafhu wa i shelela zwiḽiwa zwine ya ḓovha i khou ḽa zwone uri musi u tshi thoma u hama i songo to dinesa hu ṱoḓea hafhu tshiravha tsha tsimbi tshine wa ḓo hamela hone mafhi ayo u itela uri u kone u ṱuwa nao a kone u sheliwa kha maboḓelo ao.

Ee ndono vhuya nda thusa fhedzi lwa u to thoma zwivha zwisingo leluwa sa izwi uvha u sa athu ḓivha zwavhuḓi uri u tea u farelelisa hani u farelele gai nahone itshi thoma u ṱhukulwa i tea u thoma u ṱhukhulwa gai. Fhedzi u tshi vho dovha hafhu u tshi vho zwiita wono ḓowela zwi vha zwo no leluwa vhukuma ngauri u vha u tshi khou zwiḓivha uri u tea u thoma u tshi tshea gai wa fhedzisela gai nahone zwine zwa tea uri zwi bvisiwe zwi wele thungo ndi zwifhio zwi songo ṱangana na zwiṅwe.

Ee ndono vhuya nda vhona hu tshi khou vhulaiwa zwifuwo nga maanḓesa kholomo kha vhathu vhane vha khovha vha kho ita zwimima kana hu dzi mbulungoni. Lune ndi vhonesa nga maanda vha tshi dzhia kholomo iyo vha i hunga nga thambo vha swika vha i vhofha na muri lune uri vha kone u kona u i vhulaha vhunzhi ha vhathu vha shumisa mbaḓo ui rema kha ṱhoho kana lufhanga kana scrolldriver vhaṅwe vha ḓi to shumisa na tshigidi u vhulaya kholomo iyo.

Nḓila dza sialala dzine dza shumisiwa ndi dzedziḽa dza kale na kale dza uri tshifhinga tshinzhi hu ḓi to dzhiwa tshifuwo itsho tsha vhofhiwa tsha vho fhelelwa na thanda kana tsha vhofhelelwa na muri. Na vhathu vha dovha hafhu vha farelela ha kona u shumisiwa lufhanga u tshea mukulo wa tshifuwo itsho kana mbaḓo kana bannga zwi tshibva kha uri ndi tshifuwo tsha lushaka lufhio hezwi hu tshi vhulaiwa.

Tshifhingani tshinzhi i thoma nga u aneiwa uri i kone u phopha malofha ya dovha hafhu ya ṱanzwiwa vhanwe vha vhalimi vha dovha hafhu vha shela mishonga ine ya ita uri ṋama iyo i sa tshinyale. Vhaṅwe vha dovha hafhu vha i putela vha i panga dzi furidzhini musi vha sathu u i bika kana u i rengisa u itela uri isa tshinyale vhaṅwe vha dovha hafhu vha dzhia vha dzi anea vha dzi ita dzi vha dzi anea vha dzi ita mukoki.